Apara diaparo tsa setso tse ba di bitsang seshweshwe mo setsong sa mo gae. Mme di fetogile ka gore re feleletse re sa tlhole re di apara.

Re apara diaparo tsa mofuta wa seshweshwe mo setsong sa me. Mme di feleditse di fetoga ka lebaka la hore re feleleditse re sa tlhole re di apara.

Moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong o tlotlegileng jaaka di conference. Ka gonne ke moaparo o itsegeng Aforika ka bophara.

Moaparo o ke naganang gore o montle wa basadi wa setso ke wa setso sa ma-Xhosa. Ka gonne o montle le mmala ya teng e mentle.

a nyetswe mo matsatsing a gompieno a ka apara sengwe le sengwe se a se batlang. Fela o netefatse gore ga se ntshe magetla kgotsa tsone dirope. Dilo di fetogile ga go sa tshwana le mo malatsing a fitileng.

Diaparo tsa setso tsa Setswana go le gantsi ba di dira ka letlalo. Ba di dira ka letlalo. Ka gonne letlalo le tsaya nako ene ba fitlhetse di diruwa ka letlalo.

Kamana e leng fa gare ga setso le diaparo tsa basadi, le gore setso le basadi ke dilo tse pedi tse o tshwanetseng o di tlhompe.

Kamano e mogare ga setso le diaparo tsa basadi, ke gore setso le basadi ke dilo tse pedi tse o tshwanetseng o di tlhompe.

Setso se sengwe le sengwe di tlhotlheletsa tsela e basadi ba aparang ka yona. Ka gonne ditso di na le meaparo e e farologaneng.

Fashion-e eno ya gompieno e netefatsa gore banna le basadi ba nna le mebala e e farologaneng. Ka gonne bo malatsi ano dilo di a tshwana.

Ditiragalo tsa hisetori le tsa loago le diphetogo di nkamile. Ka gonne dilo ga di sa tshwana le mo malobeng.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tsenya dilo tsa setso mo di-fashion-eng tsa bone ka go netefatsa gore dilo tsa setso e nna tsa setso. Mme tsa mo malatsing a gompieno e nne tsa mo malatsing a gompieno.

Ga gona dikao tse ke di itseng tsa diaparo tsa basadi tse di tlhalosiwang ka sešwa. E dira gore di tshwanele .

Diaparo tsa basadi di bontsha tekanyetso setšhaba le dilo tse di lebeletsweng mo basading, ka gore di kgona go tswala dilo tse batho ba sa tshwanelang go di bona mo basading.

Ga ke itse gore fashion-e e ka diriswa jang go tlisa diphetogo mo setšhabeng le go rotloetsa batho go nna le seabe mo go tsa loago, kgotsa ba go thusa go nna le maatla.

Ke ka batlang tse di ka bakang go tlang fa gare ga go boloka mekgwa ya go aparela setso. Ke gore mo malatsing a gompieno batho ba batla go apara sengwe le sengwe se ba se batlang.

Tse di ka batlang kgotsa fa gare ga go boloka mekgwa ya go apara, ke gore batho ba batla go apara sengwe le sengwe se ba se batlang.

Fa ne ke le motlhami wa fashion diaparo tse ne ke tla ditlhama tsa setso ke diaparo tse di sa tse di tlileng go dira gore batho ba kgone go tlhompha setso.

batho ba ba di aparang mo lenyalong, mo setsong sa rona ke sona seshweshwe le ditlhako tsa setso.

Diaparo tsa setso le diaparo tsa ga jeso di farologane ka letsatsi la go aparwa diaparo tsa kereke. Mme ka letsatsi la setso go aparuwa moaparo wa setso.

Diaparo tsa setso le diaparo tsa ga jeso di farologane. Ka gonne ka letsatsi la setso go aparuwa diaparo tsa setso. Ka letsatsi la ga jeso go aparuwa tsa kereke.

Ka letsatsi la boswa go apariwa tsona diaparo tsa letsatsi la setso. Ka gonne ke sengwe se le ga di a farologana gotlhelele.

Diaparo tse di apariwang ka setso tsa banna ke ditlhako tsa letlalo le tsone tseo tse dingwe le basadi ba apara seshweshwe le tuku le tlhago tsa letlalo.

Nna ka letsatsi la setso go apariwa seshweshwe, ditlhako tsa letlalo le tuku ka mebala bala e e farologaneng. Gantsi ba berekisa mobala o brown.

Fashion-e, diaparo le tsa go ikgabisa di bontsha gore motho ke wa setso se feng. Ka gonne re kgona go bona ka mebala le ka mokgwa apereng ka teng gore ono ene kwa setso se se rileng.